Hai vhatukana na vhasidzana a vha na zwikhala zwo linganaho.

Mitambo yo thusa vhaswa na uri vha fhungudze tshifhinga tshine vha tshi fhedza kha inthanethe, sa izwi vhunzhi havho vha tshi dzula vha kha inthanethe zwa dovha futhi zwa khwaṱhisa na muvhili zwa rifha mutakalo, sa izwi mitambo i tshi ri fha mutakalo i tshi khwaṱhisa na muvhili.

Afho fhethu hu ḓo tea u vha na first aid khithi vhunga hu tshi itea dzikhakhathi nnzhi musi vhaswa kana vhana vha tshi kho tamba. Ha tea u vha na mudavhi wa bola wa vhatukana uri vha tambe ha tea u dovha havha na wa vhasidzana uri vha tambe, musi vhasidzana vha tshi kho tamba havho na vhatukana vha tshi khou tamba havho.

Thuso ine muvhuso vha tea u vhafha ndi thuso ya tshelede, masheleni uri hu kone u itiwa hezwi sa izwi zwi tshi ṱoḓa masheleni.

Thimu ine nda i funesa a si kanzhi itshi ḽiwa musi itshi kho tamba, zwine zwa ita uri ndi ḓi hudze ngayo ndi ise phanḓa na u i tikedza, na uri i shuma nga maanḓa vhukuma.

Zwo ita uri ri salele murahu, saizwi ri kho ḓi tea u hadzima zwishumiswa zwa mitambo, huṅwe musi zwi tshi kha ḓi shuma ravha ri kho tea u thoma ra vha ro ima ro lindela zwi tshi fhedza u shumisiwa ngei.

Ee ndi vhona zwi tshi nga thusa, nga uri vhaswa vhanzhi vha kundelwa u ya mitamboni nga u sa vha na zwiendedzi zwa u vhaisa afho fhethu, zwino arali havha na zwiendedzi zwa khwiṋe zwi nga thusa vhaswa vhanzhi uri vha dzhenelele kha mitambo.

Ndi uri u shuma wo ḓi vhudza zwi a thusa na uri zwi na mashudu azwo.

Ee u nga dzhia zwithu zwine wa zwi funa wa zwi ita bindu nga nḓila dzo fhambananaho, muthu ane sa hoyu ono funa u baga a nga ṋamba a tou vha na bindu ḽa u rengisa izwo zwine a baga. Avha vho no shuma nga zwanḓa vha ḓo vha na bindu ḽa u ya vha tshi itela vhathu zwithu zwezwo zwine vha zwi ita nga zwanḓa, uyu wa muzika a nga vha dj a vha na bindu ḽa uri u badeliwa a tshiya dzi phathini kana hanefho hure na zwithu a tshi ya a tshivha lidzela muzika kana a tshi vha imbela.

Mitambo minzhi a i tambiwi nga muthu muthihi, minzhi i ṱoḓa vhathu vhavhili vhathu vhararu so izwi vha tshi kho tamba vha vhavhili kana vhararu vha ḓovha vha tshi kho amba vhoṱhe, izwi vha tshi kho amba vhoṱhe vhukonani ha kona u thoma hanefho na matshilisano a kona u vha hone hanefho kha mitambo, zwine zwa ita uri vhana vha vhe na khonani na u guda u tshilisana na vhaṅwe nga mitambo.

Tshigwada itsho tsha mitambo ho vha hu na muṅwe muthu nga ngomu ane o vha a sina matshilisano a vhuḓi, ovha a tshilisana zwiṅwevho na vhathu afha nnḓa a na mafhungo mavhi ane a ambiwa ngahae.

Tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda kona.

Ndi zwa ndeme vhukuma sa izwi kha mitambo hu tshi ṱumea vhushaka zwa ita na uri vhana vha vhe na matshilisano, vha humbulelane namusi vha tshi kho bva u funziwa zwi vha ita uri vha rwise muhumbulo nga muya vha rwiwe nga muya nyana vha netuluwe vha kone u humela kiḽasini vha gude.

Zwi khwiṋisa mitambo nga maanḓa zwi ita uri vhana vha ḓiphiṋe vha kone u tshina vha kone u pfhesesa musi vha tshi khou tamba iyo mitambo, zwi kone u dzula ṱhohoni zwi a khwiṋisa na dzi tshenzhemo dzine vhaṅwe murahu vha nga ḓivha vhatshi ṱangana nadzo.

Mitambo ndi nḓila yo tsireledzeaho ngauri i ita uri vhaswa vha dzule vho fara avho vhono ṱwa vha zwiṱaraṱani zwi vha ita uri vha ṱwe vha tshi vho humbula na u fara zwidzidzivhadzi na u fara vhathu uvha tswela dzitshelede, ngauri vha vha vha si na zwo ita vha vha vha tshi sokou vha na tshifhinga zwanḓani vha sina zwine vha kho ita. Zwavho vha ita uri vha ṱoḓe u ita zwiṅwe zwithu vho sedzana na zwithu zwi si zwavhuḓi.

Zwi a ita uri muthu a vhe na mutakalo wavhuḓi saizwi musi muthu a tshi kho tamba if muthu o vha a na zwi stress zwi ḓo ṱuwa ngauri u vha a khou rwiwa nga muya a kho netuluwa zwa mufha mutakalo zwa ṱuwisa mitsiko na dzi mbilahelo.

Zwi fhaṱa zwikili nga nḓila dzo fhambananaho ngauri kha miṅwe mitambo, hu tea u vha na muthihi ano kho ranga avho vhaṅwe zwine zwafha uyo muthu zwikili zwa vhurangaphanḓa zwafha na vhaṅwe zwikili zwa u thetshelesa kha mitambo.

Ndi u tamba bola ya milenzhe, u tamba bola ya milenzhe ndi zwine nda zwi funesa futhi sa izwi ndi musidzana bola ya milenzhe a i ngo ḓoweliwa itshi tambiwa nga vhasidzana. Zwino uri ri tea uri ri i tambe ro to zwi lwela ho vha na tshenzhemo khulu uri ri kone u dzhena kha uyo mutambo, zwine ra vhona zwori arali vhatukana vha tshi khou tamba na vhasidzana vhanga u tamba.

Thimu ine nda i tikedza kha mitambo ndi thimu ine ya pfhi ladybug, ndi yone thimu ine nda i funesa ndo thoma u i tikedza nge nda ri ndi tshivha ndi hayani na hayani vho vha vha tshi tikedza yone na nṋe nda thoma u funesa yone.

U dzhenelela havho kha mbekanyamushumo izwi ndi dza ndi zwa ndeme vhukuma, thikhedzo yavho ndi yone yo no ṱoḓeyesa nga maanda arali vha tshi kho tikedza nga masheleni, vha tshi khou ḓisa masheleni ane a ḓo thusa nga zwinzhi kha mitambo. Inga shela mulenzhe vhukuma nga maanḓa ngauri vhatambi vha nga kona u rengeliwa zwithu zwinzhi zwo fhambananaho sa izwi masheleni a hone ane aya kokodzela vhaṅwe murahu.

Ndi uri kha mutambo une nda u funesa hu na musi kana ure na vhathu vha hone vha vhonala vha tshi khou takalela zwine vha kho ita vha tshi vhonala vho takala musi vha tshi khou tamba.

U fhiwa ha dzi pfhufho na u wana mivhala ya vunḓu na ya lushaka zwinga ṱuṱuwedza vhaṅwe uri navho vha ḓi dzhenise vha shele mulenzhe kha mitambo iyo, musi u ṅwana wa tshikolo u kho vhona muṅwe ṅwana wa tshikolo o wana zwithu na iwe u ya tama u zwi wana ezwo zwithu zwine zwa ḓo ita uri na havha vhaṅwe vha ite vho ḓi funga vha tshi ṱoḓa u swikelela hanefho. Zwine ndi vhona zwi zwa ndeme uri avha vho no wina vha fhiwe pfhufho kana u wana mivhala ya vunḓu na ya lushaka, zwi fanela u dzhielwa nṱha na u pembela u itela u ṱuṱuwedza vhaṅwe.

Musi ri vha ṱuku hovha hu na mutambo une ra u vhidza uri masikiṱani une ro vha ri tshi vha ri kho amba tshiṱori fhedzi ri tshivha ri khou khokhonya kha matombo musi ḓuvha ḽi tshi khou kovhela matombo a tshi khou rwana ha tshi thoma u bva ṱhase ro vha ri tshi vhudziwa nga vhabebi uri musi matombo a thoma u bva ṱhase zwi amba uri tombo hu si kale heḽo ḽi ḓo ni fhindula.

Musi ri tshi khou aluwa ho vha hu na mutambo une ra u tamba une ro vha ri tshi khou anetshela tshiṱori ri tshi vha ri khou rwisana matombo zwino vhahulwane vha tshi ri vhudza uri arali tombo na ḽi rwisa ḽa bva ṱhase zwiamba tombo ḽi kho ḓa uni fhindula.

Vhuḓimvumvusi ha mitambo ya bola kana zwa u tshima mitshino ya sialala hu ne vha ḓo ya vha tshi ṱaṱisana na vhaṅwe mashango hu tshi kho ṱoḓa u winiwa tshelede hone izwo u wana mbuyelo i vhonalaho ya masheleni.

Ndi vhona zwi songo tsireledza uri vhathu vha ye hiking nga zwifhinga zwa dzi mvula ngauri musi mvula dzi tshi khou na bada dzi a suvha zwino vhathu vha tshi khou gonya hu ngavha na dzikhombo nnzhi dzine dza nga bvelela sa izwi hu tshi ḓovha hu khou suvha.

Mutambo mutogwa zwi ṱoḓa vhatambi vhavhili fhedzi uri vha tambe ngauri muṅwe u tea u vha a kho bva kha tshanḓa tsha u ḽa, muṅwe a khou bva kha tshanḓa tsha monde.

Yo fhambanaho ndi ndode, khadi, sikope, thenisi, sitina.

Ndi nga vha ṱuṱuwedza uri vha u tambe ndi mutambo u no pfhi candy crush u ya nga ha nṋe ndi vhona u tshi netulusa muhumbulo wa ita uri muthu a dzule a awele arali vha tshi khou bva tshikoloni vha ita mushumo honoyo une vha ita wone.

Ndi shumisa ṱhingothendeleki musi ndi tshi khou tamba game kha inthanethe.

Zwileludzi zwa vhudavhidzani zwine nda zwi takalela zwa u anḓadza mitambo ndi radiyo hune i kona u anḓadza mitambo fhethu tsini na kule.

Ndi mutambo u ngaho sa bola ya milenzhe, mutambo wa bola ya milenzhe ndi vhona u tshi leludza u ita nyonyoloso ya khwaṱhisa marambo muvhili wa muthu ngauri u vha tshi kho ngauri u vha u tshi kho gidima gidima mudavhini u tshi kho ita nyonyoloso u tshi kho khwaṱhisa marambo a muvhili.

Musi muthu o ḓidzhenisa kha mitambo mbuyela dzine dza mu vhuyela ndi uri uyo muthu u ḓovha na mutakalo wavhuḓi marambo a muvhili a ḓo khwaṱha sa izwi nyonyoloso i tshi fha mutakalo na u khwaṱhisa marambo a muvhili.

Ee, nda tshi vhona vhana vha tshi ṱhompha maitele a u tamba nga u sielisana vha tshi tamba vha sielisana vha kalelana uri hu ḓo thoma nnyi ha tevhela nnyi vha tshi kho zwi ita nga mulalo.

Arali hu tshi kho ḓa tambiwa nga zwitumbu zwiṱuku maitele ane muthu a fanela u tevhedzela u tea u sedzana na uri muṅwe na muṅwe vho fara vhutombo ho no lingana.

Ee, ndi vhona u ḓi dzhenisa khazwo mitambo zwitshili fhaṱa muhumbuloni wa muthu ngauri zwi a netulusa muhumbulo zwa ita uri u kone u humbula zwavhuḓi.

Miṅwe ya mitambo ine ya wanala tshikoloni tshashu ndi thenisi na bola ya milenzhe tshiṅwe ndi mutshino wa sarafina.

Vhaswa vha vhuponi ha hashu vha dziela nṱha u ita nyonyoloso musi zwikolo zwi tshi bva kana nga mugivhala na sondaha u ḓo wana vhaswa vha mudavhini vha tshi kho tamba mitambo ya u nyonyolosa.

Zwine zwa ntakadza nga u ya u reya khovhe ndi uri ri vha ri mulamboni na uri kanzhi ri tshi ya u rea khovhe a si kanzhi muthu a tshi ya a yeṱhe ri ya ri vhanzhi ro ṱuwa na khonani dzanga zwino hu vha hu tshi kho takadza ri tshi kho sea ri tshi kho rea khovhe mulamboni ndi zwone zwine zwa ntakadza nga u ya u reya khovhe.

Musi muthu a tshi ya tshikoloni kana a tshi ya mushumoni u ya a vha akho shuma zwine zwi a netisa muvhili zwino nyonyoloso kha mutakalo wa muthu ndi ya ndeme ngauri i khwaṱhisa marambo a muvhili i netulusa muhumbulo, zwine zwa ita uri musi muthu a tshi ya tshikoloni kana a tshi ya afho mushumoni a ye o netuluwa a kone u yo vhonana na zwine a kho ya u ṱangana azwo hanefha.

Game ya soduku, yone ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha ḓi dzhenise khayo ngauri ndi geimi ine i ya ṱuṱula muhumbulo. Ya netulusa muthu kha zwine uvha a kho ṱangana nazwo. Sa muthu ane o tshenzhela khayo ndi nga ḓi wana ndi tshi khou pfhumbudzwa vhathu nga heyi geimi nga maanḓa.

Mutongwa wone u tambiwa nga vhathu vhavhili fhedzi.

Ee ndo vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou tamba khadi sa ṅwana. Tshenzhemo ye nda ṱangana nayo ndi ya musi ndi tshi khou balelwa u fhufha. Khadi i tshi kho nthwa milenzhe ndi tshi khou wela fhasi.

Mutambo wa sialala une ndo u gudiswa ndi u tamba mutogwa. Mutogwa wone ndo u gudiswa u bva vhuṱukuni nga vhahulwane.

Zwine nda ḓivha nga ha muravharavha ndi uri u tambiwa nga vhathu vhavhili. Muṅwe na muṅwe u vha o fara zwawe zwa u tamba. Hu na muravharavha une muthu muthihi u tea u vha o fara zwiraru. Na muṅwe muravharavha une muthu muthihi u tea u vha o fara zwa fumbili.

Ndi vhona uri ndi u sumbedzisa avho vhane vha kho yo u vha thola uri ndi zwifhio zwine vha takalela u ita.

Mutambo une nda takalela u dzhenelela khawo musi ndi na khonani yanga ndi ndode.

Mutambo une nda ḓidzhenisa khawo une nda u funesa. Ndi khadi sa izwi ndi tshi u funesa na ngauri ndi vha ndi tshi khou exerciser.

Ndi mutambo wa khadi sa izwi ngauri ndi a u takalela a u to nnetisa u ṱavhanya.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme musi ndi tshi vhona vhathu vha khou anḓadza nga zwa mitambo. Kha vhuleludzi ha vhudavhidzani hone nṋe zwi nkwama ngauri na nṋe ndi a ṱuṱuwedzea. Nda vhona na miṅwe mitambo ine ndo vha ndi sa i ḓivhi murahu.

Arali nda nga ṋewa tshikhala tsha u anḓadza nga mutambo une nda u funa. Ndi nga anḓadza nga ha khadi puḽatifomo ine nda nga i shumisa ndi TikTok.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khoya u ṱalela mutambo wa u vhona dzibere shangoni ḽa hashu. Tshenzhemo dze ra ṱangana nadzo ndi uri avho vhathu vha ḓovha vha kho vhonana na dzi bere. A vho ngo u ita nga nḓila yone bere dza fhedzisela dzi tshi vho gidima dzo sedzana na vhoriṋe dzi tshi vho ri vhilimedza.

Ee ndi vhona zwa mitambo zwi tshi thusa kha u fhaṱa ikonomi ya Afurika Tshipembe. Sa izwi musi hu tshi khou tambiwa hu ya vha hu tshi khou waniwa dzi tshelede. Na vhatambi vha ya kona u ya kha maṅwe mashango vha ṱaṱisana na vha maṅwe mashango. Hune vha ya kona u wina dzi tshelede vha vhuya na dzo ngeno zwa thusa ikonomi ya Afurika Tshipembe.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi khou guda nga ha iṅwe nyambo na maitele a sialala nga nṱhani ha mitambo. Zwone zwo vha zwi tshi kho konḓa vhukuma sa izwi ro vha hulo thoma ri tshi khou ṱangana nazwo. Fhedzi ra ṱalutshedziwa nga nḓila yone navho vha sa ri ṱavhanyedzele vha sa ri fhelele mbilu.

Ee ndi vhona u mutambo une wa nyanyula vhathu uyu mutambo wa u vhona dzibere. Tshine tsha ṱuṱuwedza vhathu uri vha u takalelese ndi uri vhaṅwe vha vha vho namela idzo dzibere. Zwine zwa ita uri na vhaṱaleli vha tame hu vhone vho ṋamela bere.

Nga ṅwambo wa zwa vhutambo vhukonani he nda vhu fhaṱa ndi ha musi ro ya u tamba khadi ngei kule. Ri tshi swika ra wana vhahulwane vha haningei. Ra ṋamba vha ri ḓivha vha ri ḓowela vha ri sumbedzisa uri vha ḓo vhona uri ri ḓo zwi itisa hani phanḓa.

Mutambo une wa ṱanganya vhathu vha Afrika Tshipembe ndi bola. Sa izwi bola i tambiwa fhethu hoṱhe i tambiwa huṅwe na huṅwe. A hu tovha mutambo wa sialala zwine zwa ita uri vhathu vha ṱangane musi utshi kho yo tambiwa bola.

Ee u vha hone ha dzi thonamennde zwi kona u sika mishumo kha vhathu vha vhuponi ha hashu. Ngauri musi hu na dzi thonamennde vhaḽa vhafumakadzi vha u rengisa vha ḓo ya vhavha vha khou rengisa haningei. Vhaḽa vhanna navho vhono rengisa vha ḓo ya vhavha vha khou rengisa vhaḽa vho kiḽina mudavhi vha ḓovha vha vha vha kho kiḽina. Zwine zwi ita mishumo kha vhathu vhanzhi zwivha zwo sika mishumo kha vhathu vhanzhi vhane a vha tu vha na mishumo.

Miṅwahani yo fhiraho ndo ḓi wana ndi tshi kho ṱalela mutambo wa rugby. Nda si ḓi wane ndi tshi khou khethululiwa nga muvhala. Tshenzhemo ine ndovha nayo ndi uri rugby yone ndovha ndi sathu to i pfesesesa zwe zwa ita uri nda sa to i takalelesa musi ndi tshi khou ṱalela. Zwone zwo nnyita uri ndi pfhe ndo ṱungufhala nyana ngauri ndo vha ndi si khou pfesesa zwo no kho itea.